Cishe zibasize kakhulu ngoba zenze ukuba kwabalula ukusebenzisa ibhange ngoba likumakhalekhukhwini. Kwenze futhi kwaba lula ukuze bakwazi ukuthola noma ukuthunyelwa imali, nabo futhi bakwazi ukuyithumela kwabanye. Kwenza kube lula futhi ukuthi kuqikelelwe ukuthi iphephile, futhi uwena kuphela okwazi ukuthi uthole i-access yokungena kwi-akhawunti yakho yemali.

Ngicabanga ukuthi akulungile, kodwa ngesikhathi esifanayo, ibhange liyibhizinisi. Ngakho-ke njengoba liyibhizinisi kufanele lenze imali, kufanele nalo likwazi ukuthola imali ukuze libhadale izindleko zalo. Ngakho iyona kuphela ndlela elingakwazi ukuthi lithole ngayo imali, futhi lokhu kwenza ukuthi nalo likwazi ukuqhubeka lisebenza futhi likwazi ukuqhubeka nokwenze kwalo umisebenzi wokubhadala abantu abasebenza .

Okokuqala nje, kungasiza kakhulu ukuba umndeni wami ulondoloze futhi ugcine izindleko zalowo mngcwabo uphansi kakhulu. Kuyodingeka ukuthi-ke konke abakwenzayo baqikelele ukuthi basebenzisa imali eyanele futhi nemali encane kakhulu. Akukuhle neze ukuba umngcwabo ube yinto yokubukisa. Abantu sebebona ibhokisi lemali eningi, nabantu sebafuna ukudla okuningi, kodwa kunalokho ngingajabula kakhulu ukuba kube izindleko ezincane kakhulu futhi-ke kusheshe kuphele ukuze kuqhubeke-ke abantu bakwazi ukwenza imisebenzi yabo .

Ukukhathazeka nokungabaza okukhulu kuqhamuka kulokho okubizwa-ke ngama-credit score, kanye ne-interest. Ibhange-ke liyeke libheke i-application ngayinye, ebese linikeza umuntu i-loan noma imboleko yomuzi, nokwalokho akwazi ukuthi akwazi ukukubhadala kuye ngokwe-credit score noma nge-interest ayishajwayo. Kuba buhlungu-ke ukuba abantu baye bathole imboleko enkulu abangeke bakhone ukuyikhokha noma ukuyibhadala emva kweminyaka. Okubuhlungu-ke ukuthi uma abantu bengasakwazi ukuyikhokha, ibhange liyeke luthathe lowo muzi luthengise.

Ngikuthola kunzima ngenxa yokuthi laphayana okuyiwa khona khona kwa-Labour. Ngokuvamile kuyagcwala abantu babe baningi, futhi ngesikhathi esifanayo uhulumeni lokho akwenzile kwiwebhusayithi, akulula ukuba umuntu akwazi ukuyisebenzisa futhi inezinto eziningi okwenza ukuthi kungabi lula ukuthi umuntu ayibhalisele i-Wi-Fi.

Yebo, ngibheka izinkokhelo eziphansi, ngibheka ukusebenza , kanti futhi ngibheka nokuthi ithatha isikhathi esingakanani ukuze ikwazi ukuthumela imali. Lapho kulula ukuba ngiyisebenzise. Lapho nezindleko ziphansi yokuba ngisebenzise, ngiyakwazi ukuthi ngiyisebenzise kalula, futhi ngiye ngicabangele nokuthi lo othunyelwa imali, uzokwazi yini ukuba ayithole kalula noma ayikhiphe kalula.

Izinzuzo-ke eziba khona ngokusebenzisa i-medical aid broker ukuba bayakwazi ukukutholela isikhwama esifanele esivumelana nezidingo zakho. Bayakwazi futhi ukukunikeza ulwazi olungenacala, olukusiza ngokuthi wenze isinqumo esifanele. Ngesikhathi esifanayo bayasiza nasekubhaliseni, nasekucubungulweni izingqinamba ezithile okungenzeka zikhona lapho ubhalisa. Izingozi noma izinselele ukuthi ngezinye iy'nkathi ababi nesiqinisekiso noma neqiniso sokwethembeka. Ngezinye iy'nkathi kuba nenkokhelo ngaphambili okufanele uyibhadale ukuze ubanikeze yona, , kanti futhi akubi nokuxhumana okuhle ngezinye izikhathi mayelana nalokho okufunayo nalokho okukona bona abangakunika kona.

Yenza ngizizwe ngiphelelwa amandla, ngenxa yokuba inqubo yakhona amafomu amaningi, futhi esikhathini esiningi amafomu lawo kufanele ngiyowathola lapho kule khampani ebengisebenza kuyona. Lokhu kuye kube nzima-ke lapho usuphelelwe umsebenzi, ngezinye izikhathi akubi lula ukuba uwathole lawo mafomu. Ngesikhathi esifanayo kwa-labour noma i-Department of Labour, kuye kugcwale kube namathuba amaningi, lokho-ke kwenza ukuba abantu bangabi nesithakazelo sokuyokwenza leyo nqubo.